Keletso e nke ka le nehang yona ke hore le mamele bakwetlisi e seng feela ditabeng tsa bolo empa le ditabeng tsa bophelo ka ha dintho tseo di etsang bophelong, le ha o se mabaleng a bolo, di ama papadi ya hao haholo. Tlwaelana le metswalle e etsang ntho eo oe etsang ke hore ke re tlwaelane le metswalle e bapalang bolo, itlwaetse ho bapala bolo le ha o phomoletse bolo. Batlisisa, shebella dipapadi tse ding tse seng bolo mme o sheba hore na ke eng eo ka e utswang moo yaba o e tlisa bolong, o tla atleha.

Motjha ya sa nkeng karolo dipapading le ya nkang karolo. Motjha ya sa nkeng karolo dipapading ha a tlwaele ho kopana le batho mme ha a tsebe ho ipopa le batho ba bang ka ha a tlwaetse ho iketsetsa dintho tsa hae ka nako ya hae. Ha e le motjha ya nkang karolo dipapading o tseba hore na ho etsa dintho le batho ba bange kmolemo o feng, o tseba ho thusa batho ba bang, o tseba ho amohela thuso. Ha re tla ntlheng ya ho ntshetsa bophelo pele ya nkang karolo dipapading, o na le monyetla o motle wa ho ntshetsa bophelo pele ka ha a tseba bophelo, ho phela le batho ba nang le maemo a hodimo le a ka tlaase ho yena, mme a tseba hore na o phedisana ha mmoho jwang le batho ba bang ho ya pele ka bophelo.

Eya, setswalle seo re ileng ra se bopa ha ntse re le dibapadi tsa bolo, sentse se tswellapele le ha jwale. Re ntse re memana meketeng ya lelapa, re ntse re kopana le ha se re sa bapale mmoho mme ntse re tswellapele ka setswalle sa rona ho thusana le mafapheng a mang a bophelo.

Taba ena ha e ntshware hantle hohang ka ha bana ba itebala ebile ba nka boitshwaro ba ho ba botswa ba sa hlokomele hore ntho e nngwe le e nngwe e na le nako, hore ho na le nako ya ho tsoha, nako ya ho sebetsa, nako ya ho bapala le nako ya ho sebetsa hape. Bana ba iphumana ba bona nako yohle e le nako ya ho bapala mme sena ha se nkgotsofatse ke le motswadi.

Disebediswa tsa dipapadi tse motseng wa heso kwano re di sirelletsa ka hore ra di kampela, re di kwalle ebe re kgetha motho ya le mong ya moholo ya tla tshwara senotlolo nakong e itseng, eba nako eo bana ba batlang ho lo bapala ba tla lo kopa ho yena mme o tla ya le bona a ba kate nakong eo ba ntse ba bapile. Sena se kata bana le disebediswa tseo mme le bosiu ha ntse re pota-pota le motse re katile, re boetse re ntse re lahlela leihlo disebedisweng tseo ho bona hore di ntse di bolokehile. Re ruta bana hape ka bohlokwa ba ho boloka disebediswa tsena hore le bana ba bo bona ba tle ba tsebe ho bapala ka tsona ha nako e ntse e ya.

Ke ne ke ipapalla game ya ka e monate maobane bosiu moo ke santsane ke natefetswe ke game ena data ya ka ile ya re fi! Ya fela. Ha ke so utlwe bohloko bo bokalo. Ke ile ka kopa moholwane wa ka hore a n-hotspot-e ke qetedise moo ne se ke le teng, empa le yena a hana, ka iphumana ke tlameha hore ke tswe ka mafifi ke ye garage hore ke lo batla data.

Ha nka fumana sekete sa diranta ka letsatsi ke ka bula setsi sa digame tsa E-sports moo teng bana ba senang bokgoni ba ka tlang ho tla bapala ka ditjeho tse tlaase haholo. Ka sekete seo ka letsatsi ke tla reka di-computer tse tlatla di sebetsa moo mme ke batle le moaho oo nke ka o hirang hore di-computer tsena tsa ka di tlo dula ka moo.

Eya, batho ba bapetseng dipapadi ba na le bokgoni ba ho etellapele ka bohlwahlwa ka ha dipapadi di hloka motho a nkang maikarabello, mohlala, ha re o kgethile hore o bapale sebakeng se itseng, o nka boikarabello sebakeng seo, ha ho hlokahale hore o kgethwe o le mokapotene kapa o kgethelwe eng kapa eng. Ha re o kgethetse hore o kore, ha re o neha bolo, re lebelletse hore o kore, o nke boikarabello, mme senana se thusa batho ka boetapele ha ba hola hore ba tswellepele ka boetapele bo hlwahlwa.